Motho a ka kenang mahareng a malome ke motho wa monna, hobane mesebetsi ya malome ke yona e hlokahalang ke bo malome ba tshwanetse ba etse mesebetsi e mengatangata ka hara malapa.

Ke hobane ke mabitso a sekgalekgale, a ba re ne ba re reelletse ka batho ba baholo ka ho feta.

Meetlong e meng, ke mekete e ntse e hlokahala. Ee, ke ile ka ya moketeng o jwalo ha ngwana wa heso a ne a hlabelwa ha bo ntate wa hae. Meetlo e meng ke hore ke tshwanelo hore e etsahale. Ha ngwana e mong le mong a qeta ho hlaha, a lo hlabelwa nku a jeswe moo.

Hape batho ha ba sa tjeke dikerekeng, ho bina feela le eme le sa tsikinyehe, ha e tiise mofuthu ka hara kereke.

Nna ke utlwisisa batho ba baholo lehlakore le ba ne ba itshetlehile ho lona, hobane le bona ke batho ba hodisitsweng jwalo ho ntso hothwe. Batho ba bomme ha ba tshwanela ho ja bo mahe, ha ba tshwanela ho ja ka bo dipitseng, ke ntho tse ba di rutilweng. Jwale bana ba kajeno ha se melao e ba ka e mamelang hobane ke bana ba ditokelo.

Nna ke ithutile ke bala sehlopha sa leshome, ke ne ke na le dilemo tse tse seventeen, ke ithutile ho pheha bohobe le masapo.

Ke ithutile ho pheha dijo tsa setso ke na le dilemo tse mashome a supa. Ke ne ke le sehlopheng sa leshome ka nako nako eo ha ke ne ke ithuta ho pheha bohobe le masapo. Ke na le bokgabane ka ho pheha ntho tseo, ke sefuba ha ke phehile tseo, le batho ba di, ha ba di latswa.

Rona ka setso sa rona ka mekete e ikgethileng re apara dikobo tsa rona, e leng masolanka, di bitswa masolanka le dikatiba tsa rona tsa setso, tse entsweng ka mahlokwana.

Ka pono ya ka ke hore, ke ntho e ntle ho di rekisa, empa re seka ba botswa ba ho di etsa le mahaeng, re nenne re tswelle pele ho di etsa le mahaeng, re be bokgabane.

Ditokisetso tsa dijo di etswa ka ho qala re, ha o batla ho phehela ka ntle, o qala o besa bo mollo, o bokeletsa bo dikgong, ho tlo etsa mollo le ho hlatswa, ho hlwekisa, dipitsa le ho hlwekisa kgabellang teng.

Ke ile ka ya lenyalong la malome wa ka moo dijo tsa teng di ileng di ya ba monate haholo teng. Di ne di phehilwe ka lerato ebile e se dijo tse kopakopaneng haholo.

Metseng e meng e menyane, batho hangatangata ha ba na yona, empa ba kopanela bo dikolong. Jwale jwale nna mo ke dulang teng, ho na le hall-o ya setjhaba moo batho ba kopanelang teng kapa tsona di mabala a dipapadi moo batho ba tlabe ba kopanyetse teng.

Nna ha ke bone e le ntho e ntle ya hore matla a batho a lekane, haholoholo Mopresidente le ba ka tlase ho ena. Matla a bona ha a lekane. Hobane ha matla a ka lekana, ha ho tlo ba le tswelopele kapa yona tjhebiso pele setjhabeng. Hobane matla a batho a tlabe a lekana, ho na o tla be a re tjena, ona a re tjena. Ba tla be ba thulana ka dihloho ho se na tswelopele.

Nna ha ke bone e le ntho e ntle hore matla a batho a lekane kaofela ka hara tsamaiso ya merero ya naha. Hobane Mopresidente ha a na le matla a maholo, ho tla kgona ho ba le , empa ha batho kaofela ba tla lekana, o tla be atjho tjena, ona atjho tjena, ona a batla sena, ona a batla tjena, be le tswellopele.

Nna ke ntse ke bona bohlokwa ba dikopano tsa lelapa, hobane hona le dintho tse ding tse o hlokang ho di tseba.

Nna ke bona hona jwale, dinakong tsa hona ho se na diaparo tsa bo mme kapo tsa bo ntate. Hobane le bomme ba kajeko ba kgona ho apara marukgwe a bo ntate, le tsona dikipa tsa bo ntate. Le bo ntate ba kgona ho ntso kgetha ka basading, empa ka ntle ho bo mese jwalojwalo.

Nna ke bona nakong ya jwale. Ho se na batho ba kgethang bontate ba ntse ba apara diaparo tsa bomme. Ho na le bomme ba ntse ba aparang diaparo tsa bo bo ntate.

Ke tseba bohobe, ke tseba masapo, ke tseba setampo, ke tseba cabbage, ke tseba dihwete tse kopantsweng le ditapole, ratang ke bohobe le masapo, hona.

Nna ka ho ya ka ho nna, batho ba baholo ba nahana setso sa kgalekgale se tshwana le sa hona tjenana. Ho nyadisa motho le motho o sa mo tsebeng, ba sa tsebaneng. Nna ke bona e se ntho e ntle hobane o tla be o sa rate motho oo, jwale o tla be o sa kgone le ho phuthulloha ha ona le yena. Ke bona e se ntho e ntle.